Ekaba di tsamaisana jwang tsona dipatala tseo? ha ke batla koloi ena, ke e patala ka tsela e jwang? ke batla ho patala ka tsela e nepahetseng ebile e ke keng ya tjhentjha-tjhentjha ya fetoha-fetoha ha o ntso ya nako. Ke batla ho patala ka tsela eo le nna e tlong nthabisang e sa nqakeng le qete.

Ee, ho tlamehile hore ho be le tjhelete eo, tjhelete eo ebile ha se tjhelete e kgonang ho tswa ke tjhelete eo e bontshang hore card ya hao ya sebetsa ebile e katang card ya hao e tla dula moo ho fihlela. O tla tlamehile hore o kenye tjhelete e nngwe hore o tlo kgone ho ntsha eo.

Overdraft facility ke facility eo ya ore o sebedisitse tjhelete ka ho feta.

O hloka hore o tshware pampiri tsa hao tse o tle o tsebahalang ka tsona, e leng pasa ya hao le pampiri ya hao ya moo o dulang teng hore o tlo tsebahale hore o dula kae. Mme o be le tjheletenyana e kang diranta tse mashome a mahlano a diranta, hore o tla tseba hore le wena o bule account ebile e be active.

Ke ha jwang hore motho a tla hlahelle hona moo, dikolotong tse a sa di tsebeng? ebile hlahello ya teng e be e makatsang ya hore motho a sa kgona le ho etsa dikoloto tse ding.

Batho bana ba nka dinomoro tsa batho le dinthong tsa batho tse baloheileng. Ba nka dinomoro tsa batho hore ba ba founele ka di insurance tse sa leyong le tseo tse ngata ngata ebile ha hona moo o tla di thibellang teng le ha ho ithibella ba na le dinomoro tse ngata tsa ho founela.

Batho ba tsofetseng ba tshwanelwa ke stokvel-a tsa ho fana ka dijo, le ka ho fana ka dintho tsa ka tlung le diaparo. Ke sona fela seo batho ba ka kgonang ho phomella ka sona le sa polokano, le hore ba bolokane la ba hlokahetse.

Tjhelete ya hao e nyamalla e nyamalla tje. Hobane ho na le motho o nkang tjhelete ya hao, o na le motho o ho tjho re o nkile account number ya hao o wa e sebedisa mona ha ke sheba statement sa hao, ke bona hore tjhelete ya hao e nkuwa ka nako e le nngwe ka month end feela, ka ha kgwedi e feela.

Ke ha bona dintho tsa hae di sa tsamaye ka tsela ebile di hloka hore di tsamaiswe ebile a s'na nako kapa tjhelete e lokileng hore a ka ba fitlhella moo, mo wa e hloka overdraft facility.

Dumela motho waka, ne ke kopa ho jwetsa hore ke ntse ke leka ho ntsha Cash Send eo n-sendetseng yona. Empa ba re pin ya teng ha e sebetse e se e sebedisitswe, ke kopa hore o ntokisetse yona kapa o n-send-ele e ngwe kapa o e shebe ka App-ong ya hao hore e sebeditse kae.

Stokvel-a seo se tshwanelang kapa se lokelang batjha ke seo sa hore batjha ba tsebe ho ithuta ka o boloka tjhelete, ba boloke tjhelete mmoho mme ba thusane le ka dintho tsa ka tlung.

Ke tseba batho ba bangata ba neng ba sa latelle taba e ya poloko ya tjhelete, jwale ba se ba e tshola lo re hobaneng ba ne ba sa boloke tjhelete, ba ne ba sebetsa hantle. Kajeno, e se le batho ba e leng sono ka bona, ba s'nang le malapa, ba s'nang le ba habo. Ho ba na letho feela ke batho feela ka ho phela.

Mme, ha ke re ke batla pampiri eo ya moo o dulang, ketjho ka re pampiri ya metsi, pampiri ya dibankeng tse ding, le dipampiri tsa mangolo a hao, a balolehileng haholo, a fihlang ha hao.

Tlamele o tsebe hore o wa sebetsa ebile le tjhelete, le banka ya hao, e kena tjhelete jwalo. O tlamehile hore o buwe le o i-one wa rona o sebetsang mona atle a o thuse hore o tsamaisane le ona, o latelle ebile o mamele le dintho tseo tlamehileng o di tsebe.

Nna ke ile ka ya, ke ile ka ya police station-eng ka ilo batla lengolo leo la hore ke dula kae. Mme ka ya di ofising tsa metsi, tsa ho patala metsi le motlakase, hore ba nketsetse lengolo la hore ke dula moo ka lebitso la ka.

Ke motho ya tholang tjhelete kgwedi le kgwedi, ebile ke motho ya sebetsang ebile motho ya tsebahalang le bankeng eo.

O tlamehile hore o tsamaise dintho tse batlahalang, e leng mangolo ao o ngodisitseng ka ona. Ebile ha o qeta moo, o bo latella hape, le hore dintho tseo tlameleng o di etse ke tse jwang.

O tla tlameile ho lefa tjhelete eo hobane ha se phoso ya bona hore karete e tle e senyehe. Ebile hore o tla tseba hore leka tsatsi le leng o tsebe ho itshwara ka tsela e nepahetseng ebile o e hlokomele.

Banka ya ka e tsamaya ka tsela e nepahetseng ebile ya dumella hore o ka yetsa hore le wena o thole ditjhelete tseo tsa monyetla oo.

Forex ke hlodisano-nyana ya tjhelete eo o e bapalang ka tjhelete hore e ke e oketsehe. E tjhentjha tjhentjha ka tjhelete tsa ho ya ka di-Afrika le di-Africa.